Eyona nto ibalulekileyo xa umntu epheka ipapa kukuba makayigade ipapa yakhe ahlale cangwesitovu kwenzele xa iphalalayo ibilayo, ipapa iye ibile, iphalale. So, kufuneka xa upheka ipapa uyigade wenzele ingazophalala estovini okanye irhawuke.

Ndingamcacisela ndithi, mhlobo wam apha kwantu andithi sineekhaltsha ezohlukeneyo, ezohlukileyo. Apha kwaXhosa, xa ungena endlini kubalulekile ukuba into oyithweleyo uyothule, into ebonakalisa ukuba uyahlonipha. Kwaye xa uthetha nomntu omdala funeka wothule into oyithwele entloko ukubonakalisa ukuba loo mntu umdala uthetha naye uyamhlonipha.

Usuku lwam lokuzalwa luye luxhomekeke ukuba lufike kukho imali ekhaya okanye ndinemali mna. Xa lufike kukho imali ekhaya siye senze loo nto incinane sithenge ikeyiki, sithenge iinto ezimnandi, sibize abamelwane sizoselebreyitha le mini yam yokuzalwa. Kodwa xa lufike singenamali siye sithenge ikeyiki sihlale, silibhiyozele nefemeli yam kuphela. Okanye xa ndingenamali luye lufane nolunye usuku lube lusuku olunomali, bandibhiyozele bandixelele ukuba bandithanda kangakanani na, kwaye ndibaluleke kangakanani na ezimpilweni zabo lube luphelele apho.

Banyanisile ulutsha lwanamhlanje luyasilela ekuboniseni imbeko kwabantu abadala. Ulutsha lwanamhlanje, okokuqala, aloyiki ukuhamba phambi kwabantu abadala luphethe ibhodlela, utywala, ibhodlela lobutywala luhambe lusela phakathi kwabantu abadala. Okwesibini, ulutsha lwanamhlanje luthetha nantoni na elifuna ulithetha kwabantu abadala okanye phambi kwabantu abadala. Uyoze ufike ngenye imini ulutsha lwangoku luthetha ngabantu abathandana nabo phambi kwabantu abadala bethetha ngobutywala nangamadoda, bengathethi ngeento ezakhayo bethetha ngezonto phambi kwabantu abadala. Benza izinto ezingabukekiyo phambi kwabantu abadala.

Umahluko awukho ngoba ukutya okulungiselelwe umngcwabo kuye kubekho ii-salads apho kubakho iitapile, iibhitruthi, iibhinzi, amakhaphetshu, iikherothi, nenyama nerayisi. Kanti kwa ukutya okulungiselelwa omnye umsebenzi kuyakwazi ukuphekwa ngokunjalo kufane nokutya okutyiwa esingcwabeni. Kuye kungabikho umehluko phakathi kokutya okulungiselelwe umngcwabo nokutya okulungiselelwe omnye umsebenzi.